Kubaluleke kakhulu ukuthi uqale uyoyi-check-a into ungazi uyihambele phambili ngoba ungathola ukuthi uyayenza lento kanti ayihambisani nomzimba wakho kugcin'uguliswa yiyona ngoba wenze ubudedengu awufuni uqale uthole ulwazi olubanzi ngayo lento ukuthi nanokuthi izokusiza kanjani wena uwumuntu.

Ukuthi kubalulekile ukuthi uma uyowenz'ucansi ukuzivikela yiko okumele bagxile kukona kakhulu loko noma uma usunaso isifo uwadl' amaphilisi ukuze uzokwazi ukuthi uqhubeke uphile.

Kungamele bese siyiqukula sibambisane bese siyifaka kwi-stretcher, ukuze ungeke ilokhu ithunukala siphathe ne-morphene umuthi lo wokudambisa iyinhlungu, ukuze angeke ezwele iyinhlungu kakhulu igcine isishona.

Kule ndawo engihlala kuyo awamaningi, awamaningi kakhulu kodwa ugavamenti kuzomele ufakwe uxhaso kuzona ley'moto lezi ngoba zincane lo and azifiki ngesikhathi nesikhathi efonelwe ngaso. So uhulumeni kumele abheke kakhulu kule ndawo le indlela angaxhasa ngayo ukuthi iy'moto zibeningi iy'nkampani.

Umuntu okhubazekile udinga umuntu onomoya ophansi ukwazi ukucabangela omunye umuntu ozokwazi ukumbekezela amlalele enze ngesandla sonwabu ukuze ezokwazi ukuthi ayenze leyonto ngoba abafani nathi siphelele.

Amany'amakhambi alulekwa wodokotela ukuba abantu bawadle agcine ebagulisa kakhulu abanye abantu, utholukuthi abahambisani nawo.

Kuba yinkinga ngempela uma indoda ihambe iyofuna usizo kuy'sigameko ngoba bayacwasana abantu la ngaphandle kuvele kuthiwa awukwazi ukuy'lawula y'dakamizwa ukuthi .

Imitholampilo yakutshela ukuthi kubalulekile ukuthi umuntu osondelene naye noma ohlala naye azi ukuthi unesifo esikanje ngoba uzothi busuding'usizo kungabi khona umuntu okhon'okubhekile ogadile ngoba izifo ezinye ziba namandla kakhulu uma usunale'sifo so sivuka nom'inini. So kubalulekile ukuthi kube khona umuntu owaziyo nozokugada ukuthi amaphilisi uyawadla yini ngaso sonke isikhathi awakushwebi.

Kungamele bathi esitholakal'ekudleni ukuze wonke umuntu bazuze unayo bazoye'kucwasana nabanye abantu.

Into uyibona ngokuthi baloke benigqugquzela ukuthi kumele nithole lomjovo uyibona lapho ukuthi kukhona okungahambi kahle ngawo. Ngoba iningi labantu babejova bashona abanye, abanye babengen'ey'bhedlela abaphumanga, okudlula laba abangajovanga.

Imfundiso mele iqale kuqale ekhaya ngoba kubalulekile ukuthi ingan'isheshe yazi ukuthi yini elungile nengalungile ngokwenza ngalesi simo manje abazali abafuni ukufundisa iy'ngane.

Zonke iy'ndawo ney'godi ey'khona emakhaya kumele zibe namaklinikhi azo asondelene ney'ndawo ey'hlala kuyo abantu.

Ngingaphatheka kabuhlungu kakhulu ingunaphakade.

Umuntu ongaboni akumele ahlale yedwa okokuqala. Okwesibili shuthi kungamele amele ngasewindini noma aphumelemnyango acele usizo kwabantu abadlulayo achaz'isimo abhekene nayo.

Ayikho into ekumele ayesabe ukuhamba nje ayothola usizo ngoba izombulala lento uma iqhubeke elokh'ezam'ukuyifihla engadli ngisho namaphilisi.

Amapayipi ahamba ehamba agcine kube khona la lingakafiki khona ngenxa mhlawumpe lifishane noma ibhilidi lelo elide kakhulu.

Kubaluleke ngempela ukuthi ukwazi ukuthi uthole ulwazi olubanzi noma ingane esuke iphume kulezinto ngoba abantu abasathembekile manje badlala kakhulu ngabanye.

Ukuthi zonke iy'ndawo ekumele zikwazi ukuthi zihambe abantu abahamba ngezihlalo, ziphinde zikwazi ukuhamba nabantu abahamba kahle ngey'nyawo zi-accommodate-e wonke'umuntu.

Ikhansela lethu ngilibonga kakhulu ngomsebenzi eliwenzile ngoba kuyawusindisa umphakathi ngalesenzo kodwa ebesikucela singumphakathi ukuthi zande iy'nsuku zande iy'nsuku efika ngazo mhlawumpe lifike kathathu ngoba ukugula akuzikheth'iy'nsuku kuhlezi kukhona ngaso sonk'isikhathi and abanye abantu bahlala nabantu abadala kakhulu abaludingayo usizo nemithi kanye ney'ngane ey'ncane .

Yebo imithi iyasebenza ngoba yonke kahle kahle imithi isuka isuka phansi emakhambini esiZulu ukuthi indlela asebenza ngayo ngoba isilungu sona siyenza ngemishini kanti izinyanga zizigobela zona.

Abantu besilisa baziqhenya kakhulu ngisho umunt'ebona ukuthi uyagula angafuni ukuya emtholampilo la ezothola khon'usizo ngoba nakhu ebona ukuthi yena u-strong uyinsizwa.

Indlela ephusile ukuthi ufinyelele kwizithameli indlela zokuxhumana zasocingweni manje ngoba intsha ihlezi iphatha lolocingo.

Indlela ekubaluleke ngayo ey'ndaweni zokuhlala abantu asebekhulile ukuthi unikezwa sonk'isikhathi ekumele unikezwe sona and kuhlezi kunabantu abagadile ngaso sonk'isikhathi.

Kungaba inkinga kakhulu ngoba iy'ndawo ey'ningi zinama-lift ukuthi kushintshwe yonk'indlela ekwakhiwe ngayo kungathanda ukuthi kube ingqinamba ngempela.

Kungamele njalo kuhlezi kukhona abantu abazoqashisw'endaweni bahlangane namakhansela bazimisele futhi bafake nama phosta.

Othisha abazimiseli futhi abanaki kakhulu and kuvumela ukudlalwa abafundi abafuni kubaqaphisa ngezint'ebaluleke kakhulu empilweni.

Kungamele baqale bathol'ukukhankasa bafake nasenhlungweni zokuxhumana ngoba imith'eyimbombayi ithand'ukuba inkinga kakhulu futhi idikilela phansi igama lalab'abakhiqiza imithi eqondile.